Hee nna hobane kea bua wa mpona, ke rata ho bua and-e ke ratane topic ha ke le passionate ka yona re share-eng re bukeng. So ne ke le debate-ing mole ngwanaka and then debate-eng mole, ke ne ke ba kena. Mara ne ke rata hore ba bang ba ne ba ng-challenge-a, e ne e le ho hong se ke se e ne e le hobby ya ka e ke e ratang haholo. Ha ke tswa class-eng feela ke itokisetsa ho ya moo. E nthusitse hore ke kgone hore ke develop-e ho bua ha ka ke bue hantle, ke itshepa, ke bua ke kgone ho bua ka pela batho ba bang. Kelello ya ka ke kgone ho nahanisa topic hantle.

Ho crazy eight mole ha re bapala, hwa bapala ba bapalang, o tlamehile di card-e tsa hao di fele ka hore o di behe ka hodima tse tse o reng o di shebisitse hodimo mahareng. And babapadi ba etsa jwalo hore dikarete tseo di fele. Ha e bo o bapala tsona tse robedi, o tlamehile o tjho hore eo karete e tlo ba eng bakeng sa e ao latelang.

Hah ke taba tse monate hobane, papadi ena e ratuwa haholo di lokshineng tsena tsa rona, ba e rata haholo ke bona ebile ba e rata ka koloi ena ya VW Volkswagen. Haholo-holo hobane ke yona e bang teng haholo metseng ya rona. Ba e bitsa part of ba re ke karolo ya street culture ah, sena ke sports se kopanyang batho kopanyang setjhaba. Ke ntho e ntle haholo ke ntho e ntle haholo.

Ke thabela ho le bona le rata ho pheha jwale ka nna. Dijo ke ntho e ntle dijo ke ntho e kopanyang batho bohle. Haona motho a sa jeng dijo. Ke rata ha re kopanang ke na le manahano wa hore re re kopaneng. Re re etseng di post mono kaofela re beng group-u ya batho ba share-ang di recipe jwalo jwalo. Ho fihlela re fihla mole moo eleng hore se re na le di subscriber le tjhelete ya kena, ra patalwa. Wa hobaneng re sa pheleng ka seo re se ratang.

Ke thabela ho le bona ha le rata ho mpapalla di-game tsena tsa lona, le tswile mathlateng a mangata, empa ke lerata ha le utlwisisa hore tse ding di tlamehile le be hlwahlwa ho tse ding le tlameha ho hlokomela ha le di bapala. Le di bapale jwang hoba matsatsing ana ho tletse baqhekanyetsi ba bangata haholo di game-ing tsena, ke rata ha le ka ba hlwahlwa.

ke bona social media ha ntse ke sheba ho ikwetlisa, ee ke taba e teng hohle batho ba fapaneng ba ikwetlisa, ke baikwetlisi ba rutang ba bang hore le bona ba ka ikwetlisa jwang ho phela hantle. Ho ya ka motho hore yena wa batla kapa ha batle na hobane le ha ntse ba le teng bane ho ntsona le ba bang ba ekareng ba kgothatsa hore motho a itlohele a ikamohele. Ha neng neng ho ikamohela o le boemong bo jwalo, ke kotsi.

Bana beso ha le ka nka nako feela le utlwisisa hore, ho re o kene thethefatsing mono mohlomong ke baka la hore o na le stress kapa o na le bodutu. Ha o ka ikwetlisa, ho ikwetlisa ka dipapadi di tlo thusa hore kelello ya hao e dule e le healthy, e phetse hantle nako ya dithethefatsi le eng ha o no ba le yona hohang le thloko ya teng ha e no ba teng hohang.

Dipapadi tsa matjhaba-tjhaba tsona ha di na bothata. Re ka nna ra di bapala hobane rea di kgona. Ee rea di kgona le ha ho ratwa bolo haholo monanana kea bona. Mara ha re ka kena ho le ho tseo tse ding le rugby e teng bo eng di teng. E ka ba ntho e ntle hore kaofela di be teng, hobane bokgoni bo teng.

Mohlomong ha ba bakile dikuku tseo tsa bona moo ba di rekisang. A se moo ho fetang batho ba ba ngata haholo, ka hoo batho ba bangata ha ba tsebe ka tsona. Ha batho ba tseba ba o bona ba o tshepa o tlamehile hape le wena o rekisa dikuku o tshepahale, dijo o o be motho a ithatang. O dule o hlwekile tjhe o kgone ho ba le tjhentjhe. Ha batho ba reka o ba kgutlisetse tjhentjhe tsa bona ka nako.

Ke ithutile ditsebo tse bophelo tse ngata haholo. Ha ntse re hola re bapala dipapadi mole hobane, o ithuta puo, o ithuta ho mamela, o ithuta hore o ikwetlisetsa jwang. Mmele wa hao o hlokomele jwang. Ho ithuta ha ntso qoqa le batho mono tse ngata tsa bophelo, ke hobby e monate haholo.